Ayanelanga ngokuba kukho into ekuthiwa yi-intanethi. Singena kuyo sikhangele izinto siphinde sifune ukunxulumana ngoWhatsApp mihla le.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukulandela imiyalezo oyithunyelwa yinethiwekhi yakho ekuxelela ngamaxabiso aphantsi okuthenga idatha.

Ndingayiseta epakeni apho abantwana bavumelekileyo ukudlala kwaye xa benemisebenzi yesikolo, bangakwazi ukuwenzela kwelo ndawo. Nabakhulu ngokunjalo iyindawo evumelekileyo ukuba abantu bahlale.

Izihloko endinokuthanda ukuthetha ngazo ngezempilo nokuphatha imali ngendlela, nokuthandana emakhaya sikhathalelane.

Idatha bekumele uba zihamba ngosuku nothi ngexesha ngoba ixesha eliphelelwa ngalo abantu balele. Kuyenzeka ibe kanti akhange uyisebenzise.

Kum akulunganga ngoba ngamanye amaxesha izinto esizicingayo azikho ntle. Ngamanye amaxesha akufunekanga sivele kude kube kanti kuphumelele.

I-AI ne-five G ziwenza kakhulu ube lula umsebenzi ngokuba zikunika iinkcazelo. Uyakwazi ukungayi uyokufikelela ekliniki usebenzise zona kwaye ukuze abongi banxulumenane nabantu basemaphandleni, banganxulumenana ngoWhatsApp apho kunovela khona nazo izinto zika-AI.

Kukuba ndifowunele inombolo emahala yenethiwekhi endiyisebenzisayo ndibuze, bandicacisele ukuba kwenzeke ntoni.

Ndingacima ifowuni ndiphinde ndiyilayite, ndiqale ekuqaleni ndijonge.

Ewe, uyakwazi ukufunda olunye ulwimi kungokuba ngamanye amaxesha kuyabhalwa ezantsi maxa wambi bethetha. Kanti nezenzo abazenzayo, uyamamela ujonge isenzi sale nto ayithethayo.

IWi-Fi yasekuhlaleni iluncedo kakhulu kungoba xa sinomsebenzi wesikolo, siyayisebenzisa ngaphandle kwentlawulo.

Kukubukela umabonakude okanye xa uneWi-Fi, uye usebenzise le nto ibizwa ukuba yiYouTube.

Iyabachaphazela kakhulu kungokuba inethiwekhi xa ingasebenziyo kakuhle uza kuzamana nento ibe ihamba idatha, needolophi nazo zikude.

Ndithanda ubukela kwi-tablet ngoba ndijikeleza nayo.

Kungoba bangabalandeli babo kwaye bafuna ukuqonda ngako konke abakwenzayo maxa wambi bayabaentatheyina.

Ndicinga ukuba iyafikeleleka kakhulu kodwa kufuneka ukhangele ukuba ifikeleleka kweyiphi na inethiwekhi, kwaye zikhona izinto eziye zenzelwe wena kwiSIM card leyo yakho.

Ndingalivuyela elo lixa kuba ndifuna ukubukela. Zihambelelane, ixhase nale ndinayo.

Ewe, bakhona. Ngaba bakwaziyo ukuyibhatala banayo imali ukuze uqoqosho lwezemali nalo lukhule lwaseMzantsi Afrika.

Ibachaphazela kabuhlungu kakhulu kungoba eminye imisebenzi yesikolo ifuna ukungenelwa kwi-intanethi.

Kukuba qho xa bengena kwezi ephu nezi zinto bangaseyivi kule nto kuthiwa nguGoogle, kodwa basoloko bengena ngeenkcukacha zabo ezaziwa ngabo bodwa.

Bendingathanda isebenze kwiifowuni ezintlanu kuba amaxabiso ayo ephantsi kwaye nathi singekho baninzi silusapho.

Ndicinga kungakhuselekanga kakhulu ukumamela iindaba nezinto kwi-intanethi kungoba ezinye azinabunyani.

Andicingi njalo. Ewe khona kuzawuchitha ixesha kodwa ube ungajonganga izincwadi, ujonge izinto kwi-intanethi. Ngoko iyaphazamisa ingqondo yakho kwizifundo zakho .